Ke lekile go ka dira mmino wa setso fa ke le kwa sekolong ke ne ke o rata thata ebile ke eletsa go ka ipona ke le mo seraleng le nna ke diragatsa, mme ka go tlhoka kitso ya mmino ke ne ka palelwa mme ka feleletsa e le gore ke dira drama le go opela mo dikhwaereng.

Mo matsatsing a re tshelang mo go o ne a diaparo tsa basadi ga di sa tlhole di nale seriti, basadi ba rata diaparo tse e leng gore di bontsha mmele wa bone.

Lelapa le tlisa kgodiso le thotloetso fa lotso le dira gore o ikitse ebile o itlhaloganye gore o mang o tswa kae, dilo tse pedi tse di go thusa gore o bope botshelo jwa gago ebile o ikitse o tle o ikemele mo dingwageng tse ditlang.

Ke akanya gore batsadi ga ba tshwanela go lebelela madi a magadi jaaka go lebogiwa go tsenya ngwana sekolo, mme e nne madi a e leng gore a kopanya malapa a mabedi ebile a fiwa banyalani ba gore ba tle ba itshimololele botshelo.

Ga ke bone ke tla apara diaparo tsa khutsafalo ka ntlha ya tumelo ya me le ya molekane wa me. Ebile go sa apare diaparo tse, ke go direla gore ke tle ke kgone go fola le go tswelela pele ka botshelo.

Botlhogoputswa ba ne ba itse lebaka le botlhokwa jwa go dira meletlo e. E ne e direlwa gore bana ba tle batswe mo tlung ka nako e e rileng, go tle go boniwe ngwana ka nako e rileng. Mme matsatsing a setse go diriwa fela meletlo e, go sena boleng go sena le lebaka le le tiileng.

Go setse go le bokete go ka iponela legae mo ditoropong ka gonne ditlhwatlhwa di kwa godimo, ebile le mafelo a mantsi a setse a tshotswe. Se se bonolo ke gore o ipatlele lefatshe ko motseng mme o ikagele.

Malalemogodu ga ke o rate sentle ka gonne o sa ntule sentle mo maleng.

Nako nngwe motho o ya fela tirelong ya setso go ema yo mongwe nokeng, mme ga a pateletse gore a ka ja dijo tseo tsa setso ka gonne o tlhopha dijo tse a dijang. Dingwe ga di motshole sentle mo mmeleng.

Go botlhokwa gore mapodisa a nne le seabe mo setšhabeng ebile a nne ntse a bonagala mo mebileng ka gonne, ga disinyi ba bona dijanaga tsa bone ebile ba bona le gore ba phela ba le teng mo setšhabeng ba ka retelelwa ke go dira ditiro tse ba tlileng ka tsone.

Go le gale go tloga kgale diaparo tsa basadi e ne e le tse dikhutshwane ebile ba sa apare le kwa godimo, mme mo matsatsing a sejwale-jwale re bona go santse go tshwana le ka nako e le. Le ga go farologane masela kgotsa go farologane tsone di-design mme gone go nale kamano.

Setso sa me ga sena bothata le eseng le ditso tse dingwe tse di farologaneng, mme ga ke ne ke na le bokgoni jwa go itlhopela go nyalwa ko setsong se se ngwe ke ne ke tla itlhopela Seesemane ke itlhopela Seesemane ka gonne ga gona dilo di le dintsi tse ba di dirang. Go tshwana le bo magadi, go tshwana le ditso tse dingwe tseo melao le melawana e o tshwanetseng o e sale morago.